Bo malome le bo rangwane ba thusa haholo hobane hangata ke bona bao ba re rutang ka meetlo ya rona le tseo re tlamehang ho di etsa maphelong a rona hore re atlehe.

Ka tsebo ya ka lesela la kobo ya Basotho ha ne le qala, le ne le tswa di khampaning tsa Brithani.

Ke tla bolella motswalle wa ka hore, rona ka setso sa rona re sebedisa mollo o kantle ho apeha.

Ho ya ka tsela eo ke bonang ka teng, Basotho ba ntse ba baballa setso sa bona hobane re ntse re etsa meetlo ya rona, re ntse re ja dijo tsa setso le ho etsa dintho tsohle tseo di tsamaisanang le setso sa rona.

Ke nahana seo se etswa ke hore motse toropo, o na le batho bao ba nang le tjhelete, ke seo se etsang hore ho dule ho hlabollohile moo ba dulang teng ho bapisa le dibaka tse ding.

Mehleng ya kajeno, matlo ana a sebedisetswa ho pheha ka mollo.

Ditokisetso tse teng tsa ho etsa dijo tsa setso ke hore dijo tsa setso di a hlomphuwa, mme hangata di phehwa ka mollo wa mo fatshe.

Hangata batho ba falletseng, re phela le bona hantle, ra utlwisisa hobane ke mabaka a kajeno re bua le bona. Leleme la sekgowa kapa sejatlhapi.

Ke tla qala ka ho re ntate, sekolong sa rona, ba itse re botse batswadi ba rona hore hobaneng ba fuwe mabitso ana ba fuweng ona. Hobaneng wena ba ko re o Thabiso.

Ke nahana ditjhaba tse ding ha di etetse tsa Afrika Borwa, di thabela dijo tsa rona hobane batho ba etelang Afrika Borwa hangata ba tseba hore dijo ho tsa rona di monate. Hape ba tla mona Afrika Borwa ba batla ho utlwa hore di jwang.

Ho tura ho pheha ka motlakase. Ke nahana seo se entswe ke hore batho ba lahlile setso sa bona, ba kitimela setso sa makgowa. Ke ka moo kajeno re bonang re sokodiswa ke motlakase ha motlakase o wele, ha re tsebe hore re tlo pheha ka eng.

Ke nahana ke bothata hobane motho e mong le mong o tlameha ho tseba ka setso sa hae, ho dula re sa ithuti ka setso sa rona ha se ntho e nepahetseng.

Ke bona bophelo ba mekhukhung bo sa nepahala hobane bana ba bangata ba dulang mekhukhung ba swela ka hara mekhukhu. Ba bang ba kula le ho kula hobane ho a bata moo ha e le mariha.

Hangata ngwano a ka ba le mathata bophelong ba hae, ho ka etsahala a kule, or nako e ngwe a be le bothata ba boroko.

Ke tla bolelela ausi wa ka hore bo malome ke bona ba tsebang setso le meetlo ho mme ke bona ba dulang ba tsamaisa ebile ba roma lapeng. Ha ho etswa dintho tsa mahadi, ke bona ba nang le tsebo ka mahadi. Ha ho etsahale hore batswadi ba ka kapa mme wa ka ebe yena a rerang mahadi.

Hore monna ke hlooho ya lelapa, ho bolela hore monna utluwa e le yena moetapele wa lelapa.

Ke nahana hore se se etsa ko hobane tumelo ena ya bo kreste ba bangata ho yona, ba kene moo ho etsa kgwebo, ha hona nnete moo ke ka moo ho nang le dikereke tse fapaneng.

Ke nahana ha mosadi a ntse a le teng ka tlung kapa ka lelapeng, ha ke nahane hore wa hlokahala hore ho be le mosebeletsi o patalwang, o a thusang. Hobane mosadi o teng o tla etsa tsohle tseo o hlokahalang hore a di etse.

Ke a bo rata haholo bophelo bona hobane bo thusa hore batho ba dule ba bolokehile. Ke na le yona metswalle e dulang tulong tse tjena. O tlameha hore o bue le yena pele o tla moo, pele a ka o bulela hore o kgone ho kena.